Mna ndicinga into yokokubana iinkonzo zemali ze-cellphone zikhuselekile ngokokuba awudingi ukuhla usenyuka nemali. isizathu endibanga yho esibanga nditsho njalo ngokwesikolo yinto yokokubana utata wam wabasengozini apho wadutyulwa khona esikolweni ngelaa xa kwakusabhatalwa imali yesikolo esikolweni. Kanti ngoku imali xa ibhatalwa kusetyenziswa ezi nkonzo, bakhuselekile ootitshala ezikolweni, akukho zikrelemnqa ezizowuzama ubakhuthuza. Lilonke kukhuselekile ukuhlawula imali yesikolo usebenzisa Ii-cell, iinkonzo ze-cellphone.

Le mali mntanam itsalelwa okokubana xa kunokwenzeka njengoba ungumsebenzi iya kwicandelo werhulumente for iUnemployment Insurance Fund, which is yinto yokokubana yintlawulo okuncedayo xa kunokwenzeka into yoba ungaphangeli uyakwazi ke ngoku into yoba umqashi wakho akunike i-UI-nineteen. Le fomu ukwazi ukuyisa kwicandelo lezabasebenzi kwaDepartment of Labour. Kulapho ke ngoku uzawukwazi ukufumana intlawulo for iinyanga ezithile kulaa mali obukade uyitsalelwa for iUnemployment Insurance Fund.

Andivi kamandi, andivi kamandi kodwa ke kukhona into ekuye kuthiwe ukonakala kwenye kukulunga kwenye. Loo nto ithetha into yokokubana ndizawuthi ke ngoku ndizifune into yokokubana yintoni ebanga inqanaba lam letyala lingafikeleleki kweli zinga lamanqaku afumanekayo. Ndawundula ke ngoku ukujonga iingcebiso zokokuba ndingenza njani okonyusa inqanaba lamanqaku ukuze ndikwazi ukuphinda ndibuye ndizowufuna i-credit card ebhankini, ndisebenzele.

Ndicinga into yokokubana kunganciphisa ubuqhetseba kwiintlawulo zezemfundo ngokokubana umntu uzawubhatala, akugqiba athumele isiliphu esibonakalisa intlawulo yakhe. Kwakugqiba ke ngoku umntu ophangela kwiSebe lezeMfundo uzawuyojonga uba ikhona na imali engenileyo ehambiselana nesi silipu. If ayikho then ke ngoku bandule ukuthatha amanyathelo malunga nalo mntu ubathumelele isiqinisekisobhatalo esingekhoyo.